Dilo tseo di sekasekiwang ke dibanka ke go bona gore a o tla kgona go ba patala madi a bone sentle, gape ba batla lekwaloitshupo, ba batla lekwalo la gago la go amogela.

Fa e le kgale o patala sekoloto sa gago sentle o tla nna le hisetori e ntle, mme ebile o ka se sokolo go kadimiwa kgotsa go bona yone karata ya sekoloto ka gonne ba kgonne go lemoga gore o kgona go patala dikoloto tsa gago sentle.

Ke diphoso tse e leng gore mongwe le mongwe wa di dira, diphoso tsa go tlodisa kgwedi o sa patala sekoloto sa gago kgotsa o tlodise kgwedi tse pedi go ya go ya boraro o sa patala sekoloto sa gago.

Go botlhokwa gore o buise le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto gore o itse gore melao ya go patala sekoloto sa gago ke e reng eng mme ebile e tsamaya jang.

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi go ka thusa batho gore ba itse go dirisa madi a bone ka tsela e siameng, mme ba s'ka dirisa madi a bone botlhaswa. Ba feleletsa ba reka dilo tseo ba sa ditlhokeng.

Ke dilo di tshwana le lekwaloitshupo le lekwalo le le bontshang gore o gola bokae kgwedi le kgwedi madi a o nang le o ne kgwedi le kgwedi ke bokae.

Overdraft facility e go dumella gore o goge madi a mantsi a o senang o ne mo polokelong ya gago, e go dumella gore o ka na wa ntsha madi a fitisang a o nang le o ne mo polokelong ya gago.

Ke dituelo tsa sekolo, dituelo tsa ntlo le dituelo tsa koloi.

Banka e tsaya madi a mantsi mo mothong, sekai ga o ka adima madi kgotsa o ka adima koloi ka banka, banka ke yone e tlile go go patallang sekoloto se o sa gago sa koloi mme wena wa go patala banka madi a fetisang ao e leng gore yone e patetse koloi ka yone, mme ka ga seo o feleletsa o patala madi a mantsi ko bankeng go fetisa ao wena nke o ipateletse o ne mo koloing.

Ke ditsela di tshwana le go ipolokela madi, ga o ipolokela madi go betere thata gonne o ka se ye ko bankeng o ya go kadima madi o tla itse go dirisa madi a gago.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi a go tsaya leeto e go thusa gore o dirise madi a naga e nngwe e go thusa le gore e go sireletsa kgatlhanong le bogodu.

Forex ke mo o ipolokelang madi teng, ke mo e leng goreng o tsaya madi a gago o a fetola go nna madi a dinaga tse dingwe mme ga o fetsa o a trader.

Ke dikgang tse di tshwanang le go utswetswa madi mme nka gakolola mongwe gore a s'ka e dirisa ga a sa batle go latlhegelwa ke madi a gagwe gonne forex ga ya sireletsega.

Ga gona sepe se e le gore o tla se dira ga o fetsa go latlhegelwa ke madi ga o dirisitse forex gonne forex e bereka le dinaga tse ding, dinaga tsa lefatshe lotlhe ga di bereke le naga ya rona fela.

Nna ke ne ke tla utlwa botlhoko thata gonne ke itse gore forex ga e tshepagale, ke ne ke tla gakolola malome 'aka gore a tswe mo go yone a e tlogele pele ga gore a latlhegelwe ke madi a gagwe.

Fa o nka gapa madi mo forex nka itumela thata ka gonne nka kgona go ikagela ntlo, ke tokafatse botshelo ba me mme ke tokofatse le matshelo a batho ba bang mo motseng.

Nka dirisa dipolatefomo ditshwana le bo Facebook tseo di ka dulang e le gore di nkitsise ka ditlhwatlhwa tsa madi nako le nako ga ke le mo loetong.